Ndzi ambarile mpahla ya ndhavuko lowu ku nga ri ndhavuko wa Xitsonga leswaku ndzi ta kota ku dyondza ndzi tlhela ndzi twisisa maendlelo ya ndhavuko lowu. Ndza swi tiva leswaku va na maendlelo yo hambana ku ri na maendlelo ya swilo ya hina ya Xitsonga. Hikuva ndzi ambarile leswi ndzi ringeta ku twisisa, ndzi dyondza maendlelo ya vona, ndzi dyondza hi ntumbuluko leswaku ndhavuko wa vona wu sukela kwini, wu sungurile hi mani. Nakona leswi hi swi endlaka wu va wa vukheta swinene hi swi ina swi nga endla leswaku va kheta mpahla leyi ku va ku va ku va yona leyi yi fambisaka mahlweni ndhavuko wa ka vona. Tanihi hina va .

Swi tele leswi vavasati na vavanuna va nga swi ambalaka eka nkhuvo wa mucato wa Xitsonga. Vavasati va nga ambala xibelani, va ambala ribebe kumbe xigege, kumbe va ambala ma rhoko yo saseka ya ku va na mivalavala ya ku kombeta ndhavuko wa Xitsonga. Vavanuna va nga ambala hembe ya ndhavuko, va ambala swaxinyori kumbe gija, va ambala , va ambala xibahani, va ambala ka leswi swi mbariwaka eka nkarhi wa sweswi. Swi hambanahambanile swi ya hi mindyangu yo hambanahambana leswaku vona va lava ku ambala yini kambe hinkwaswo i swa Xitsonga.

Vantshwa va masiku lama a va ha tekeli enhlokweni xintu xa ka vona, xintu xa le makaya ya vona hikwalaho ka ku cinca ka mikarhi. Mikarhi ya sweswi a swi cincile swilo a swa ha fani na mikarhi ya khale, na vantshwa va vona xintu ku ri swilo leswi swa khale leswi a swi landzelela hi vakokwani, na vakokwana xinguwen na va vakokwana lava nga hundza khale, xintu i swilo swa vona. Sweswo swi tele swilo leswi nghenaka swi famba na minkarhi. Vantshwa va lava ku landzelela hinkwaswo swi nghenaka, swi hundza ku nghena swin'wana va landzelela swona. Malembe na malembe na malembe loko ma ya ma famba, xintu a xa ha tekeriwi enhlokweni i swilo swa khale eka vona.

Swi kahle ku dyondza hi mindhavuko yin'wana yo tala leyi nga kona laha ni Afrika-Dzonga. Ndzi tiva hi yona, ndzi tiva maendlelo ya vona, ndzi swi tiva leswaku hi swihi leswi va swi endlaka swi nga hambana na leswi swi endliwaka eka ndhavuko wa Xitsonga. Swi kahle ku va ndzi va na vutivi hikuva vutivi byi na matimba swinene. Loko ndzi tiva hi mindhavuko tin'wani ti nga kona laha Afrika-Dzonga, swi ndzi pfuna ku va ndzi twisisa vanhu hi ku hambanahambana ka vona. Leswi swi nga ndzi pfunaka malembe lama taka emahlweni. Emitirhweni, etindhawini to hambanahambana, hikuva ndzi twisisa ndhavuko un'wana na un'wana lowu nga kona laha Afrika-Dzonga.

Laha ndzi tshamaka kona vana loko ku tlangeriwa siku ra ndhavuko, va rhandza ku ambala swibelana va vanhwanyana, va vafana va rhandza ku ambala swa makhwaya. Kutani ku hlanganiwa, ku ciniwa, ku tlangeriwa siku leri. Ku na lava va ambalaka swa masiku lama ku nga ri swa ndhavuko, na vona swa amukeleka hikuva minkarhi yi cincile. Swa amukeleka ku va va ambala leswi va lavaka swona swin'wana na swin'wana kambe vo tala va ha tlangela siku leri ra ndhavuko. Kutani va ambala swibelani, va ambala swa makhwaya, va ambala mpahla yo saseka leyi nga na mavalavala ya ndhavuko wa Xitsonga.

Ndzi vona swi nga bihanga leswaku loko nsati a feriwile hi nuna endzhaku ka nkarhi wo leha swinene, nuna wa yena a lovile, a ndzi ndzi vona swi nga bihanga leswaku a ya emahlweni na vutomi, a tekiwa nakambe, a sungula ndyangu nakambe. Hikuva vutomi byi fanele byi ya emahlweni. Swa twisiseka, nuna wa yena u lovile kambe vutomi swo boha byi ya emahlweni. Na yena a tsaka nakambe, a horisa mbilu ya yena, a ya emahlweni na vutomi. Hikuva nuna wa yena na yena a ta ya emahlweni a teka nsati un'wana loko a ku ri nsati loyi a lovile hi mukhuva wolowo.

Tanihi Mutsonga swimbalo swa ndhavuko leswi ndzi nga ta xavela vana va mina, hi swa ndhavuko wa Vatsonga, wa nhwanyana ndzi ta n'wi xavela xibelana lexi a nga ta xi ambala a cinca ncino wa xibelana, ncino lowu u cinaka hi vavasati va Xitsonga ku va va tlangela ni mitlangu yo tala, va tlangela siku ra ndhavuko na swin'wana na swin'wana. For loyi wa mufana ndzi ta xava swa makhwaya na yena a ta cina a cinela makhwaya na yena a tsaka ku tlangeriwa siku ra ndhavuko, ndhavuko wa Xitsonga.

Hikanene vuhlalu byi hambanahambanile lebyi byi ambariwaka, byi mbariwaka micimbini yo hambanahambana. Ku na vuhlalu bya mucato wa ndhavuko laha va vamakoti va ambalaka na marhoko ya vona, kutani na vaxinuna na vona va ambalaka na tisudi ta vona ta ndhavuko. Ku na swi mbariwaka ku va loko ku tlangeriwa siku ra ndhavuko i vuhlalu bya mimbalambala yo hambanahambana. Kutani ku va na vuhlalu bya tin'anga lebyi byi byi ambalaka na byona.

Ndzi rhangile hi ku xava vuhlalu byo hambanahambana bya mihlovohlovo yo hambanahambana kutani ndzi xava ni ntambu ya kona leyi ku rhungiwaka hi yona na nayiti, kutani ndzi sungula ku rhunga ndzi landzelelisa hi mihlovo yo hambanahambana leswaku loko swi helerile ku va ku ri vuhlalu lebyi sasekeke ku nga na mihlovohlovo yo fana na vutshopi, ya ku fana na vuwasi, vumpungu, hinkwayo yi fambisisa swesweswo. Kutani ndzi ambala loko ndzi hetile ku rhunga.

Xibelana u rhanga u xi tsimba emasengeni u endla hi vukheta leswaku xi tsimbeke xi tiya, kutani u sungula u tlangisa nyonga ku ku vona leswaku xi tiyile. Loko u vone ku xi tiyile kutani u sungula ku tlangisa nyonga u ya hala na hala kutani u kha u cinca u tlula katsongo kutani u tlangisa nyonga nakambe tanihiloko xibelana naxona xi sungula ku jikajika xi ya hala na hala nyonga ya wena yi ya ka kona na laha u xi kombaka leswaku xi ya kona xi landzelela hi ndlela leyi u nga ta va u fambisa xiswona.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va ambala mahembe ya ndhavuko lawa ma nga ni ma nga khavisiwa hi mihlovohlovo yo hambanahambana, kutani na maburuku lawa vona va lavaka wona xa nkoka i i hembe kumbe xikipa xa ndhavuko naxona xi nga khavisiwa hi mihlovohlovo yo hambanahambana mabulomu yo hambanahambana. Ku na na hembe ro famba na buruku ra kona naswona swi sasekile hi mihlovohlovo yo hambanahambana ntsena.

Vavasati va ambala marhoko yo saseka swinene ya ndhavuko lawa va va ka va ya rhungisile. Marhoko lawa va maambala na vuhlalu bya ku hambanahambana bya mihlovo yo hambanahambana leyi sasekeke swinene, kumbe va ambala swibelana, swibelana leswi swa mihlovohlovo naswona yo hambanahambana leyi yi sasekisiweke va swi ambala na swikipa swa ku basa na vuhlalu lebyi fambisanaka na swibelana leswi va va ka va swi mbarile kutani va saseka hi mukhuva wolowo hinkwawo.